Baphathi bomtholampilo sengime isikhathi esingangamahora ayisikhombisa ngilinde amaphilisi kagogo okugula, kodwa akekho ongisizayo. Kunganjani uma ningase nihlukanise ulayini noma iy'ndawo zokulinda? Abalinde amaphilisi babe bodwa, abagulayo babe bodwa, ukuze abalinde amaphilisi bezosizakala ngokushesha.

Umngani wami ngingamukhuthaza ukuthi akaqale esibhedlela, ngoba kungenzeka ukuthi inkinga abhekene nayo yokuphathwa yikhanda ayimayelana nokuthi unabantu abadala, mhlampe imayelana nesimo sakhe sempilo. Lokho kuzosiza ngokuthi aye emtholampilo noma esibhedlela asheshe athole usizo.

Ngoba imitholampilo ikude kakhulu ezindaweni zasemakhaya, kuba yinselelo kakhulu kubantu abakhubazekile ukuthi bafike emtholampilo ngoba ikude kunabo, futhi bayashesha ukukhathala noma sebefikile emtholampilo, ubuye uthole ukuthi abasizakali ngokushesha, ngoba wonke umuntu usuke efuna usizo futhi abaphathwa njengabantu abadinga usizo kuqala.

Abasebenzi bezempilo abangeziwe ezindaweni zasemakhaya bayadingeka ngempela. Bengaqashwa beqeqeshwe ngezindlela ezehlukene. Bengafundiswa ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani ngaphambi kokuthi beqashwe. Befundiswe ngokuphatha abantu basey'ndaweni zasemakhaya ngaphambi kokuthi beqashwe noma uma bephuma emanyuvesi beqale befundiswe ukuthi abantu babaphatha kanjani emitholampilo, ikakhulu ezindaweni zasemakhaya, ngaphambi kokuthi beqashwe.

Abantu abakhubazekile bayadinga ukusekelwa ngokomqondo nangokwezwelo, ngoba isikhathi esiningi basuke becabanga ngesimo sabo noma bey'bandlulule bona bezizwe bengafanele ukuhlala nabanye abantu. Amasu okungenelela angasetshenziswa, kungaba ukuthi nabo baphathwe njengabantu bonke. Behlale nabantu ngokukhululeka ezindaweni lapho okudliwa khona zenziwe zibe ney'ndawo abakwazi ukuhamba kuzo abahamba ngey'hlalo ey'namasondo. Nomakhalekhukhwini abawasebenzisayo kube omakhalekhukhwini abazokwazi ukuwasebenzisa. Ngaleyo ndlela angeke bezizwe bevaleleke ngaphandle bese beba nengcindezi.

Abantu abafisa ukuhlela imndeni bangafundiswa, bangafundiswa ngezindlela ezahlukahlukene zokuhlela umndeni. Banikwe ubuhle bazo nobubi bazo. Ngaleyo ndlela umuntu usengay'nqumela ukuthi ukhethe luphi uhlelo lokuhlela umndeni futhi umuphi azwa ewethemba ngokweqile.

Ezindaweni zakahulumeni ezahlukahlukene kungamele kuklanywe futhi kwenziwe izinhlelo ezahlukahlukene zelampu, lapho kuzokwazi khona ukuthi kungene noma yimuphi umuntu noma ekhubazekile noma esebenzisa isihlalo samasondo. Lokho kungenza ukuthi bekwazi finyelela ey'ndaweni zahulumeni, okunjengomtholampilo noma osonhlalakahle. Nasemarenki kwenziwe uhlelo lelapu, ukuze bekwazi ukuthi bahambe ngesitulo samasondo bafinyelele ematekisini.

Abantu bayadinga ukuthi beqwashiswe mayelana nokucabanga nokufunda kwezindaba. Lokho kungenza ukuthi bekwazi ukuthola iy'ndaba ezehlukahlukene. Uma sebey'tholile bezisebenzise ngendlela efanele. Ngalezi izinzuzo, ilezi izinzuzo nezinselela ezingaba khona. Ukufundisa abantu kungafuna ukuthi bafundiswe nokufunda, bafunde amaphephandaba, balalele amarediyo, babuke nemabonakude.

Izithameli zami okungabantu besilisa, ngingababandakanya ekuthenini baxoxe ngezimo ababhekana nazo kwezempilo njengabantu besilisa. Kungaba izifo ababa nazo noma kungabe yiziphi ezinye izinto ezenzeka emzimbeni yabo. Ngalokho kungakwazi ukuthi kusize wonke umuntu wesilisa uma ngabe sekuklanywa imikhankaso.

Uma ngihlola umkhiqizo, ngingahlola ukuthi yiziphi izithako ezisetshenzisiwe ukwenza lo mkhiqizo, noma izithako ezisetshenzisiwe ziyahambiselana yini nabantu abazozisebenzisa noma nesifo esizelaphayo. Ngingabuye ngihlole ukuthi umkhiqizo ukhandwe nini futhi ukhiqizelwe kuphi, futhi uphelelwa nini yisikhathi.

Imitholampilo eyahlukene ingaba nabahlengikazi abahambela abantu emakhaya, ukuze bakwazi ukubahambisela imithi yabo noma beyobabheka isimo sempilo yabo, noma umtholampilo ungaba nomtholampilo ongumahambanendlwana ozoba seduze nalapho kuhlala khona abantu. Kunokuthi baye kumtholampilo okude kungekho mabhasi, kungekho matekisi.

Umkhulu ngingambonisa ukuthi uyamdinga umuntu ozomnakekela ukuze ezokwazi ukuthi amuhlanzele indlu, amuhlanzele izingubo zakhe zokugqoka, izingubo zokulala, abuye amenzele nokudla kwakhe, amulethele namaphilisi. Ngaleyo ndlela uzobona ukuthi uyamdinga umuntu ozomlekelela ngoba zobe kunzinyana kuye ukuthi enze zonke lezi zinto eyedwa.

Ikhambi lendabuko engake ngalisebenzisa kwakuwuGobho. UGobho utholakala ezindaweni ezingamaxhaphozi lapho kunemfula khona. Uyinxabu etholakala ngaphansi. Le nxabu isiza ekuthenini uma kade ukhulelwe watholwa umntwana, uyawubilisa uGobho, bese uwuphuza. Uyasiza ukuhlanza isibeletho lapha ekade kuhleli khona ingane ukuze ukwazi ukuthi kukhucululeke konke ukungcola okungase kube khona, futhi uyasiza uma kuwukuthi uzama ukuthola abantwana awubatholi, uyahlanza isibeletho ukuze ukwazi ukuthi usheshe ubambe.

Dadewethu, ngikhathazekile ngesimo sikagogo, impesheni yakhe ayisakwazi ayenele ukuthi ikhokhele zonke izindleko zalayikhaya. Ngalokho kusho ukuthi ukudla kuzoshoda kancane, noma kuyashoda kancane. Ngikhathazekile ngoba ugogo akakwazi ukudla imithi yakhe engadlile ukudla.

Umkhulu singamuvakashela ngey'khathi zamaholidi, noma yena eze kithi ezosivakashela, noma umkhulu singamuthengela umakhalekhukhwini, lapho esizokwazi ukuthi sixhumane khona naye, nanoma yini noma yena axhumane nathi.

Ukwethemba izindlela zendabulo kuphela kunobungozi ngoba inyanga ayikwazi ukubheka isimo sempilo yakho noma ithathe igazi lakho iyolihlola. Lokho kugcina ekuthenini inyanga ikuphe imithi engelaphi isipho, isifo obhekene naso, kodwa edambisa izinhlungu. Lokho kudinga ukuthi uye emtholampilo noma esibhedlela uyo-check-a .